Izindawo zomshwalense kubahlinzeki bomshwalense ezahlukene zomngcwabo, unesikhathi sokuthi ulinde ipholisi ukuthi ivuthwe. Uma ngabe ipholisi isivuthiwe kwenzeke kube nesigameko sokushona noma sokuhamba komuntu emhlabeni. Ezinye izindawo zabahlinzeki bomshwalense ziyashesha ukuthi ziykhiphe imali, ezinye zithatha isikhathi.

Isikhathi sokulinda siqhathaniswa kakhulu nezinye zezimboni noma ezinye zezindlela ezihamba phambili. Kubalulekile ukuthi kube nesikhathi sokuthi ulinde, ukuze ukwazi ukuthi uyithole imali yakho ngendlela osuke uthenjiswe ngayo.

Angizizwa neze kahle uma ngabe kumele ngikhokhe inzalo kumashonisa, ngoba umuntu uma eboleka imali usuke eyidinga kakhulu leyo mali, hhayi ngoba nakhu usuke eboleka imali ngoba ethanda.

Izinyathelo okufanele azilandele ukuze alungise leli phutha, kumele aye emahhovisi abantu abasebenza nge-UIF, khona lapho ikhona la azothola khona ukuthi asizakale, noma uma ngabe kumele bamdlulisele phambili uzobe esazi ukuthi kumele adlule ayephi.

Izinzuzo ezithile ezingangiheha ukuze ngivule i-akhawunti yasebhange, ukuthi babe nezinzuzo zemalimboleko. Kanti futhi intengo yakhona, uma ngabe ubolekile ingabi nkulu, futhi ngenyanga ngikhokhe imali encane.

Isaluleko engakunikeza sona mngani, mayelana nokuvula i-akhawunti yasebhange, ukuthi uthathe ibhanki elikwazi ukukusiza uma ngabe unenkinga empilweni, uthathe ibhange engenayo intengo enkulu kakhulu, uthathe ibhange ozokwazi ukuthi ukhokhe nyanga zonke imali encane.

Engabe uma ngabe umuntu eshone kungakashayi inyanga yesithathu, kusho kona ukuthi ipholisi ingakavuthwa, mhlampe ushone ngenyanga yesibili ngithathe ipholisi, ngabe niyakhokha na? Ngabe ikhona imali azoyithola noma cha?

Izici engingazicabangela lapho ngihlola isikhathi sokulinda, ngabe kulindwa isikhathi eside sikangakanani uma ngabe umuntu eseshonile? Kukhishwa imali ngesikhathi esingakanani? Ngabe kukhona yini ezinye izinto ezimfakela ozitholayo uma ngabe isikhishwa ipholisi yakho?

Uma ngabe udinga imalimbolekiso yomuntu siqu, kumele wazi ukuthi uzoyibuyisela kanjani leyo mali, futhi ngabe yiziphi izinselelo zokusebenzisa leyo mali? Ubuhle, nobubi bayo.

Ungakwazi ukuthi usebenzise umakhalekhukhwini, kuba nenombolo oyishayayo ukuze ukwazi uku-check-a noma ukubheka ibhalansi encane. Kanti futhi kuba ne-ephu oyisebenzisayo ku-martphone esizayo ukwazi ukuthi ungene ebhange lakho ubone ukuba unamalini.

Uma ngabe ufuna ukuthenga imoto yesekeni, uzobe uthathe imali ebhange ukuze ukwazi ukuthenga le moto. Ibhange liyabheka ukuba uyakwazi yini ukuthi uthole imali futhi iba yimalini, noma usuyitholile imoto, kuyabhekwa ukuthi ngenyanga uzokhokha imali engakanani. Kodwa-ke izimoto zivamile ukuthi zibize ziya phezulu. Kuhle ukuthi uwenze lokhu ube usuwazi kahle ukuthi uzoba nayo imali yokukhokha.

Uma ngabe ngifuna ukuqinisekisa ukuthi umqashi wami ubelokhu enikela noma enganikeli ku-UIF egameni lami, ngingaya emahhovisi akwahulumeni asebenza nge-UIF, ngibe ngiyobheka ukuba ngabe likhona yini igama lami? Lokhu uyakwazi ukwenza, noma usebenzise i-inthanethi ukungena kwi-website ye-UIF ukwazi ukubheka.

Kungabe uma ngabe ngithatha, noma ngikhetha usizo lokuzelapha manje, kungathatha isikhathi esingakanani isikhathi sokulinda? Futhi yimaphi amanani engingakhokha nyanga zonke? Ngiyakwazi yini ukuthi ngifake amanye amalungu omndeni wami ngaphansi kwami? Uma ngabe kunjalo, ngabe ukukhokhelwa kona kuba kanjani uma ngabe sengifake abantu ngaphansi kwami?

Yebo, gogo, ungakwazi ukuthenga umoya, usebenzisa i-akhawunti yakho yase-bank, kucingo lakho olisebenzisayo. Siyakwazi ukuthi sithenge umoya sisebenzisa u-star bani bani. Siphinde futhi sikwazi ukungena kwi-app kwi-akhawunti yakho yasebhange sizokwazi ukuthi sithenge umoya kalula kanjalo.